Overdraft facility ke ha o nka tjhelete, e leng hore ha ona yona bankeng e o nka tjhelete e ka hodimo ho feta eo nang le yona. E sebetsa jwalo ka loan ho le jwale o e patala ho ya ka hore na o nkile tjhelete e kae. Overdraft e etsahala dibankeng tsohle tsa South Africa kaofela. O kgona ho nka tjhelete e leng hore ha ona yona e ka hodimo ho eo o nang le yona, ebe wa e patala, wa e kgutlisa.

Ee, tsebong ya ka nna ke nahana hore overdraft facility, banka ya ho charge-a ka ditjeho tseo tsa teng. Ke ditjeho tse kang Terms and Conditions, ditjeho tse ka reng annual fee, re be le di-service charges. Jwale ke nahana hore di charges tsena kaofela tsenana ditjeho tseo tsa teng tsena bank a ya charge a ditjeho overdraft facility. Banka e nngwe le nngwe South Africa.

seno se bakwa ke seo re di bitswang ka hore ke di ke di charges. Re na le ditefello tse leng hore ra o charger-a tsona bankeng monana ha ele hore o hula tjhelete bankeng e sa tshwaneng le ya rona kapa re na le di di charges tse re di bitsang ka hore ke di annual fees, tse leng hore selemo le selemo bank a ya ho charge-a. Jwale tjhelete e nyamelang eo e be e le di charges tse leng hore wa di patala ha o na o na le account le rona bankeng e itseng.

Motswalle wa hao o tla wena qakehile, o re wa tseba ka credit jwale o utlwa ho bua le ka debit card. O le moithuti wa tsa economy, o hlalosetse a kgutshwanyane ka debit card.

O rekisa thuso ya bongaka, moreki o ka re o fokola ka tjhelete, empa wa e hloka. O ka mo eletsa jwang tabeng ena? O hlalose hore hobaneng o mo eletsa jwalo.

Moreki o kena bankeng, o batla karete ya ho reka ka sekoloto. Ha o sheba dintlha tsa hae, o fumana hore lebitso la hae le lebe ebile banka e se kgone ho mo fa yona hona jwale. Hlalosetsa moreki hore hobaneng a ka se fumane karete ya ho reka ka sekoloto.

Ke kile ka utlwa story sa hore matjhonisa enwana, ha o sa batle ho patala tjhelete ya hae, o nka petrol ebe o fafatsa moo o dulang teng wa tjhesa. Hape bothata ke hore maponesa ha mo tshware. Ke motho e leng hore o kotsi haholo mona setjhabeng. Jwale ha o nkile tjhelete ho yena, o bo sa e kgutlise ho thwe o tshela petrol ntlong ya hao, o tjhesa ntlo ya hao.

Batho be eleng hore ba fumana UIF ke batho be eleng hore ba ne ba sebetsa e be mosebetsi wa fela. Jwale mosebetsi ha o fedile mokgolong wa hae ho no ntso ho hulwa tjhelete e re bitsang ka hore ke Unemployment Insurance Fund kgwedi le kgwedi. Tjhelete ena ke yona e ntse e kenywa e bokelletswa ke u UIF. Jwale ha mosebetsi o fela o kgona ho ya labour, o lo fumana thuso ka tjhelete tse tjena. Ha o sokola fela, kapa o sokodiswa ke UIF, o tlameha o lokela o ye lekaleng leo re le bitsang ka hore ke la labour mane moo eleng hore o tlo kgona ho thuswa teng kapa hona SARS.

Ne ke botsa hore life cover ena ya lona e sebetsa ka mokgwa le tsela e jwang, le hore na e nka batho ba dilemo tse kae le hore na ha ke ntse ke patala kgwedi le kgwedi na ke kgona ho fumana life cover ya bokae? Ke kopa ho botsa ka hore na le hore na ke kgona ho kenya batho ba bakae?